Iinthuthi zabagulako azikakafanele ukukhamba eendaweni ezinamanzi nanyana eendaweni ezikhahlumezako ngombana lokho kubeka ipilo yesiguli engozini.

Iqaphozi lisiza umzimba womuntu ngokuthi litlina igazi begodu lenza umzimba womuntu usebenze ngefanelo.

Intumbantonga bulwelwe obuthelelana ngokomseme.

Igadango lokuthoma lokufundisa abahlali beendaweni zemitlhatlhana kukobana babekwe kuhle ngamananeko lokha nabafikako. Okutjho bona abantu abahlala eendaweni ezinemitlhatlhana kufanele babekwe eentadeni, omunye nomunye abenestandi sakhe nomunye nomunye abe nestandi sakhe, okutjho ukuthi lokho kuzokusiza ekwenzeni indlela ekuhlaleni kwabo, kileyo ndawo.

Umtholo sihlahla esisiza ukuvikela emimoyeni emimbi.

Iinthuthi ezithutha imitjhoga azikghoni ukukhamba eendleleni zangemaplasini ngebanga lokobana iindlela zangemaplasini azikhambeki. Ezinye zazo zinemigodi, ezinye zazo zingemahlathini asabekako, okubanga ukuthi ubutsotsi budlange khulu. Lokho kwenza ukuthi urhulumende angathumeli iinthuthi eziletha imitjhoga eendaweni ezisemaplasini.

Isirobho mtjhoga wesintu ekingiwo orhelebha ukuvikela begodu noletha iinhlanhla emuntwini. Lokho kutjho ukuthi umtjhoga lo ungarhelebha bewurhelebhe nokulapha.

Umarebulani sihlahla esiselwako esiqinisa amasotja womzimba.

Iqaphozi sihlahla esisiza ukuhlanza isibeletho lokha umuntu ongumma nakafuna ukuba sidisi.

Isitutjhe kulokha abantwana nabadlala umdlalo wamabhlegana, lapha khona baphosana ngebholo.

Abantu abanengi abagulako abahlala eendaweni ezisemakhaya bazokukghona ukuthola isizo ngobuduze begodu msinya ngebanga labomakhamba ngendlwana.

Abantu bembaji bafanele batjheje zamaphilo wabo ngombana bafanele bazivikele emagulweni thizeni nanyana bafumane isizo msinya ukuze bakwazi ukuthi nakunokhunye emzimbeni okungabakhambeli kuhle nanyana banokugula thize, bakghone ukwazi msinya ngakho ukugula lokho.

Umthimuliso mabhlara womuthi thize ekubonakalisa ukuthi athethwe agaywa, agaywa aba feyini. Asetjenziselwa ukuthi lokha umuntu nakaphethwe yihloko athathe abheme ngeempumulwezi, arhogele ngeempumulo ukuze ihloko le ikwazi ukuphola uzokuthimula isikhathi eside, yingakho kuthiwa mthimulo.

Akukakaphephi, akukakaphephi ukuthi abantu nanyana abatjhayeli bama-ambulensi barhabele endaweni yesehlakalo sobulelesi amapholisa angakafiki. Akukakaphephi.

Ukuphunga kurhatjha ngekampeni yakho nanyana ngejaradeni yakho, urhatjha ngesihlahla nofana urhatjha ngamanzi.

Abantu bembaji bafanele bakhulume ngeempilo zabo ukuze bakwazi ukuzizwa bamkelekile nanyana bakwazi ukwamkeleka nabo ebantwini abanye nanyana emphakathini.

Amaphayiphi wokucima umlilo kufanele abe semakhiweni yeenkhamphani ezikulu nezakarhulumende kwaphela.

Awa, iinsetjenziswa zokufundisa abantu abasahlelwe ziinkhukhula endaweni yangekhethu azikho.

Abatjhayeli bama-ambulensi kufanele bafundiswe ngeendawo ezineemphande, bafundiswe ukutjhayela kizo. Ukwenzela bona lokha nakuvulwa iindlela eendaweni eneemphande kwenzelele bona bakwazi ukutjhayela lapho. Iindawo lezo zifanele zivulwe iindlela

Iye, abelaphi bendabuko bakatelelekile bona babe neencwadi zokuthengisa imitjhoga nezokwelapha.

Umuntu ongathathi imitjhoga ye-TB uzozifumana asesimeni esimbi khulu okungangokuthi uzokwehla emzimbeni athi sele sekehlile athome ukukhohlela khulu ukudlula ngaphambilini. Lokho kuzobangela bona agcine angasaphili, akhambe emhlabeni.

Kulula khulu ukuthi iindawo zemitlhatlhana zilumathe umlilo ngesikhathi sinye ngombana abantu abahlala emitlhatlhaneni badosa igezi yomgunyathi abanye babo, okubonakalisa ukuthi kugcine kubanga umlilo nalokho. Enye into babasa umlilo eduze nemikhukhu yabo nanyana nemitlhatlhana yabo, okhunye ngikho lokho okubanga imililo. Lokho kukhuphula inani nanyana amazinga wokutjha emitlhatlhaneni.

Ukuhlela umndeni kubaluleke khulu okungangokuthi abantu kufanele bathome ukuyithathela phezulu indaba yokuhlela umndeni ngombana esikhathini esinengi sifumana imindeni eminye itlhaga nanyana itlhoga okuthile ngebanga lokuthi isikhwama sabo nanyana indlela ebaberega ngayo, nanyana ebasebenza ngayo ayikghoni ukubaphilisa ngokufaneleko nanyana ngokulingeneko. Okubangela ukuthi abantu abanengi bagcine baba nabantwana abanengi bangakghoni ukubondla, yeke-ke kuqakatheke khulu ukuhlela umndeni.

Abantu bangemaplasini abafundiswa ngokuqakatheka kokulandela kwekambiso yezepilo ngombana imitholapilo ikude nabomakhambangendlwana, abakghoni ukufinyelela kwezinye iindawo.

Izakhamuzi zangemaplasini nanyana eendaweni zemakhaya ziyazi ngobungozi bokwakha eenkhisini namkha magega nomlambo ngombana emaplasini neendaweni zemakhaya kunabantu abadala nanyana kunabantu abakhulileko okutjho ukuthi banesikhathi baphila bayayizwisisa indlela yokuphila, yingakho kuba ngibo abavame ukuthi benze izinto emakhaya nanyana emaplasini. Lokho kusiza khulu ngombana banelwazi elinengi mayelana neenkhukhula, mayelana nemilambo.

Imitjhoga yesintu ifumaneka ngokwaneleko kodwana imitjhoga yesiyeni ayifumaneki ngokwaneleko eendaweni ezingemaplasini nezisemakhaya. Lokho kubanga ukuthi iindawo ezinengi nanyana abantu abanengi bagule.

Ukuphahla nezinto ezifaka abezimu zizinto ezirerhe kilaba ezibasebenzelako. Okutjho bona woke umuntu wenza lokhu okumsebenzelako. Nakukukuthi ukuphahla nezinto zabezimu ziyakusebenzela, okutjho ukuthi kulungile for wena lokho, ungaqhubeka ukwenze.

Amarherhetjha sihlahla nofana mtjhoga orhelebha ukuhlambulula umoya, negazi, nenyama.

Ikomo silwani esineenyawo ezine, sineempondo begodu sikhula sibe sikhulu.

Indlela yokudosa abobaba bona babe nerhuluphelo emajimeni wezepilo kukobana iindawo zezepilo ziberegwe nanyana zisetjenzwe bobaba ehlangothini nanyana emkhakheni wabobaba. Ukwenzela bona abobaba nabo bakwazi ukuzizwa bamukelekile begodu bakwazi ukuzizwa ukukhuluma nabanye abobaba ngombana sekuyikinga khulu ukuthi umuntu ongubaba akhulume umuntu ongumma amalanga la.

Abantu bangawalandela amatshwayo lawo. Abanye babo angeze bawalandela, bangaqhubeka bakhe eendaweni ezineenkhisi.

Abasebenzi bezamaphilo bangalihlonipha ngokuthi bahlale bangagandeleli abantu ekutheni bathathe isiko nanyana balandele ihlelo lokuhlela umndeni.

Awa, abanabuyo. Ekufanele bakwenza kukobana batjhide nanyana batjhidiswe kulezondawo ngombana ziyingozi khulu nanyana zibeka ipilo yabo engozini.

Kuyingozi khulu ukusebenzisa umtjhoga womgunyathi ngombana awuwazi bona ungakusiza kuphi nanyana ungakulimaza kuphi. Okutjho bona umtjhoga okufanele uwubenzise ngulo owuthethe kwadorhodere ofana emtholapilo.

Yindlela zangemaplasini azikhambeki, begodu enye into abahlengi nabahlengikazi abazokusebenza emaplasini bazoba kude khulu neendawo yokusebenzela. Ekungiso isizathu esibanga bona abantu abanengi nanyana iindawo ezinengi zangemaplasini zingabi nesibhedlela.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi boke abantu lokha nabakhambako ngeemodoro zakarhulumende bakhambe nabonogada ekungibo abazokugada nanyana bayelele iinlelesi ezikhona endaweni leyo. Nabaqeda lapha babikele amapholisa.

Kuyinto engakalungi khulu leyo ngombana kusitjela bona nabo abayithembi indlela ekusetjenzwa ngayo eembhedlela zakhona la endaweni yeSewula Afrika. Okutjho bona, bona bangurhulumende onganakekela abantu nanyana abahlali benarha yabo.

Abatjhayeli bama ambulensi kufanele nabo buhlungwe ukwenzela bona bahlale balindele iinlelesi nazizobarhuga ofana zizobadlelezela. Baphathe iimbhamu badumuze kwasani.

Iye, lokho kungayiphungula imijeje emide kodwana kufanele siqabangele iinlukazi ezingayaziko itheknoloji nofana ezinganabo abobomaliledinini abahlakaniphileko. Okutjho bona imijeje izokuba ngeyeenlukazi nalaba abaphuma emakhayeni abadosa emhlweni.

Okutjho ukuthi lapho esimeni esinjalo ungabasola abahlengikazi, ngebanga lokuthi baberega stararha ofana abanaki abantu abadinga irhelebho eliphuthumako begodu ungangabasoli abantu ababahlengikazi, ngebanga lokuthi mhlamunye umntanthu uze sekaphatheke khulu bese wahluleka kulinda ngenca yeenhlungu azizwako.

Unobangela wokobana abantu bangafuni nanyana bangavumi ukuya eembhedlela zikarhulumende kukobana, iimbhedlela zakarhulumende bathatha isikhathi eside ukukunaka ofana bakubeka isikhathi eside lapha bewugcine uhlongakala ngebanga leenhlungu ozizwako.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela othola bona azisingaphasi korhulumende. Ngizo zodwa iimbhedlela ezizijameleko lezo.

Loyo kungaba mbono omuhle kodwana esikhathini esinengi akukavami ukufumana umuntu oloyiweko alethwe esibhedlela. Ngebanga lokuthini, ngebanga lokobana umgulo wokuloywa nomgulo oziveleleko enyameni kuyenzeka ukuthi ubekhona so, unomehluko omkhulu khulu umgulo loyo, migulo emibili engafaniko leyo.

Iinkoloyi eziqima umlilo zisuke zirhabele endaweni yesigameko nofana yesehlakalo lapha khona kutjha khona. Okutjho bona zijarhele ukuyokusindisa abantu abavelelwe mraro.

Abaqima umlilo lokha nakungana lapha kutjha khona nanyana nabanganawo umsebenzi ngaleso sikhathi baye baqhubeke bazilolonge. Bazilolongele ukuthi lokha ofana bazihlunge. Ukwenzela bona nakwenzeka kuthi kuba nesimo esivelako esidinga irhelebho elirhabileko elirhabekako then bakwazi ukuyalapho.

Iimbatho zabantu abacima umlilo zibaluleke khulu. Okungangokuthi ngizo ezibavikela entuthwini enengi nemililweni orhabulako.

Abantu abacima umlilo ubabiza lokha nakunomlilo nanyana umncani nanyana umkhulu ngombana ngibo abafundileko ukucima umlilo. Bayakwazi bona umlilo ucinywa njani begodu ulawulwa njani.

Abacima umlilo bayakghona ukufumana isisusa somlilo ngebanga lokuthi bafundisiwe bebahlungwa bona umlilo uthonywa yini esikhathini esinengi. Okutjho bona ngibo bodwa abakghona ukubona bona umlilo uthome njani.

Iye, igwayi lingenza bona kulumathe kutjhe iinkhotha ngombana lokha nakuvuthela mumoya libamba utjani msinya begodu notjani kuvutha ngabomu ofana buvutha msinya ngendlela elula.

Lokha nakulumatha umlilo endaweni yemitlhatlhana. Kubaluleke khulu bona abantu baphume ngobunengi barhelebhane ukucima lapho. Ukuze imikhulu nanyana indawo ezinemitlhatlhana zingatjhi zoke nanyana ngobunengi.

Kunomtjhini osetjenziswako, osetjenziswa ngabacima umlilo. Bakhwela phezu kwawo ukuze bakwazi ukufika ehlangothini lefledzi leyo etjhako. Ukuze bakwazi ukuyicima ngesikhathi.

Kufanele uhlole bona ikoloyi yakho ayivuzi ipetroli ofana ayivuzi i-oli. Lokho ngikho okungenza bona ikoloyakho iphephe ekutheni ingatjhi ofana ingalumathi umlilo. Utjhege bona, uhlole bona iimbaseli azivuzi na.

Into yokuthoma ngizama ukuvula indlela lapha kutjha khona ngani, ngamanzi. Ngiyacima elinye ihlangothi, ngithi sele ngiliqimile elinye ihlangothi ngimbathe iimbatho ezinamanzi qhi, bengiphathe nengubo emanzi qhi bese ngikhambe ngiyokukhipha abantu labo ngibahlangula ngamunye ngamunye ngaphakathi lapho ngendlini etjhako.

Abantu labo uyabathatha ubahlubulise iimbatho ebebazimbethe nawuqeda lapha nangabe kuthi banamanceba, ubahlanze amanceba lawo ngamanzi anetswayi ofana amanzi ane-spirit. Ekungiso esizokurhelebha ukuthi inceba lelo lome limunye ubuhlungu.

Iye nabo uvumelekile bona useje ucima kodwana uphephe nawucima umlilo ngombana abanye abantu baye basondele umlilo eduze khulu. Bebagcine barhabulwa mlilo batjhe, bawele emlilweni batjhe.

Sorhulu lisa into oyenzako leyo. Kuyingozi khulu kwamambala ukuthi uzidosele umtato wegezi begodu abantu bakwa-Eskom, bazokuvulela iqala ngaphandle kwalokho ungagcine utjhise indlwakho le ngombana ifulelwe ngotjani.

Ukucima umlilo ngamanzi umlilo wegezi kuyingozi khulu kodwana indlela elula yokucima umlilo wegezi kukobana uwubhule ngeentjhwaba ofana uthathe ihlabathi, urhatjhe ngehlabathi ukuze ukwazi ukucima msinya.

Wenza isiqiniseko sokuthi umodoro wakho uphephile emlilweni. Ngokuthi uhlole bona akunala lapha uvuza khona iimbaseli ofana ipetroli. Bewuhlole nokobana awuna lapha uvuza khona i-oli na.

Ukutlhogomela abantu esele balupheleko emakhaya wabo kubenza bazizwe babalulekile emphakathini wekhethu begodu ngaphandle kwalokho. Abantu abalupheleko ngibo abaphethe ilwazi elinengi khulu ukudlula thina esafunda isikolo sephepha nanyana isikolo sencwadi. Lokho kubenza babe babantu ababaluleke khulu ekufanele sibaphathe kuhle. Ukuze sikwazi ukuthi sithole ilwazi kibo sifunde ukuthi epilweni kukhanjwe njani ukuze sikwazi ukuphila iskhathi eside njengabo.

Esikhathini esinengi ubudisi obukhona bokuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko. Kukobana abantu abalupheleko abanye lokha umuntu nase sekakhulile ihlokwakhe igcine ingasathathi kuhle. Yesibili into ebudisi kukuthi kutholakala ukuthi abantu abasebenza lapho kutlhogonyelwa khona abantu abalupheleko abanaso isineke sokutlhogonyelwa umuntu osele sekaluphele nanyana umuntu osele sekamdala. Lokho kubangela bona abantu abanengi abalupheleko bangavumi ukuya endaweni lapha bangatlhogonyelwe khona ngombana ubunengi babo bubuya bungasaphili bubhubhile.

Umphakathi ungabasiza ngokobana usize laba abasiza ukutlhogomela abantu abalupheleko ngokobana nengaba kwamakhelwana wekhenu kuhlala umuntu olupheleko uphele unonde uyomhlola ukuthi usesererhe ofana uyomhlola ukuthi unakho ukudla ofana uhlanzekile iimpahla nangokuthi mumuntu ongakghoni ukuhlanza iimpahla ofana ukuhlwengisile ngekhaya nangabe ukuthi mumuntu osakghonako ukwenza nangakghoniko ukwazi ukuthi ukumenzela e lokhu angakghoni ukukwenza, lokho kuzobasiza khulu abantu abanakekela abantu abalupheleko emakhaya kubaphungulela nomsebenzi ngoba banengi khulu abantu abalupheleko emakhaya

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokuthi, bathathwe basiwe endaweni lapha khona bazo ukubandulwa, babatjelwe nanyana bafundiswe ukuthi umuntu olupheleko uphathwa njani. Umuntu olupheleko ukhulunyiswana njani lokha nawukhuluma naye ukukhuluma naye njani ngombana esikhathini esinengi sithola ukuthi abantu abasebenza eendaweni zabantu abalupheleko, ezinakekele abantu abalupheleko abakwazi ukukhuluma nabantu esele balupheleko. Bakhohlwe nokobana lokha umuntu nasele sekamdala khulu nanyana sele sekaluphele ingqondo yakhe ibuyela ebuntwaneni. Okutjho bona akasakghoni ukuhlukanisa kuhle ezinye zezinto ngapha nemehlweni akaboni nemzimbeni uthola ukuthi akasirerhe nanyana angakaphili kuhle. Yeke-ke abantu labo bangathathwa basiwe lapho endaweni bafundiswe qala.

Kuyinto ebaluleke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko nanyana abantu abadala ngombana umuntu omdala nguye ophethe isibusiso esikhulu ngokuya ngokwekolo nangokuya ngokwesiko lesintu. Abantu kufanele bazi nanyana bakwazi ukuhlukanisa umuntu omdala nentanga yabo. Lokho kuzobasiza ekuthenini umuntu akghone ukuphilela ekadeni. Nange kwenzeka bona awulaleli nanyana awuhloniphi umuntu omkhulu nanyana umuntu olupheleko. Uzokugcine ungaphili isikhathi eside ngombana ayikho into ekwazi ukurasa khulu kuZimu ukudlula ihliziyo yomuntu omdala. Yeke-ke ngokunjalo ngiyaqhuqhuzela komunye nomunye bona kubalulekile khulu kwamambala ukulalela abantu abadala.

Amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika endaweni yangekhethu begodu ngekhethu saziwa ngetlinigi ekulu kunazo zoke. Eberega ubusuku nemini, okutjho bona isiza abantu abanengi khulu. Okungangokuthi kusuka nabantu beendawo ezinye ezineentlinigi ezisebenza ukusukela ekuseni todi entambama zivalwe ntambama.

Indawo yangemaplasini, inabantu inani lakhona liphasi khulu. Okutjho bona bancani abantu abahlala ngemaplasini. Lokho kubangela bona kuriyade ukwakhiwa kweembhedlela ngemaplasini. Ngaphandle kwalokho-ke indlela yangemaplasini ayikhambeki. Okutjho ukuthi indlela yangemaplasini iye ibe magudzugudzu ofana ayikalungiseki kuhle.

Abantu abatjhayela iimadoro zemtholapilo kufanele bafundiswe nanyana bathathwe bafakwe esikolweni bona yinto elungiswa njani iindaba yabotsotsi. Ukuze bakwazi ukuthi nabo bangaphazamiseki emisebenzini yabo begodu lokha iimadoro zemitholapilo naziya endaweni zangemaplasini zingakhamba namapholisa. Ofana nabonogada, zikhambe neemadoro mhlamunye ezimbili nanyana ntathu zabonogada ngokuhlukahlukana kwendawo. Kuzakuqalwa bona indawo leyo inobulelesi obungakani.

Isizo leembhedlela zangapha enarheni yekhethu kulisizo eliphasi khulu. Ekubonakalisa ukuthi abantu abamalunga wepalamende abathandi bona barhelejwe ngapha ngenarheni yangekhethu. Bagcine babona bona abaye ngaphetjheya. Lokho kubangelwa kukobana, ezinye zeenhlahla ngapha enarheni yangekhethu asinazo. Abanye babodorhodere abaqatjhiweko baqatjhwe ngendlela yomgunyathi nanyana impepha zabo azibavumeli bona bangaba bodorhodere kodwana babodorhodere namhlanje. Ende angeze wabaphikisa ngenca ngebanga lokobana bazana namanye amalungu wepalamende.

Kuyinto ebaluleke khulu bona abatjhayeli bama ambulensi omunye wabo phakathi abe nesigidi. Ukwenzela bona nakwenzekako bona kunabantu ababaphazamisako nanyana kunabantu abafuna ukubadlelezela. Bakghone ukuthi ngesinye isikhathi bazivikele nanyana bakghone ukuthi bathuse abantu abazama ukubadlelezelaba. Ukuze bakghone ukubalekela, nakungasinjalo abakhambe nabonogada koke lapha baya khona, kube nonogada ebakhamba naye obalandela ngemuva ngomunye umadoro.

I-HIV bulwelwe begazi obubizwa ngokobana yintumbantonga ngelimi lesikhethu. Okutjho bona bulwelwe begazi obuthelelana ngokomseme. Lokha umuntu nanyana buthelelana ngamanceba, lokha umuntu nakanenceba waphatha omunye umuntu onenceba. Lo onentumbantonga uthelela lo ongana ntumbantonga. Nangabe kuthi unenceba naye, okutjho bona abantu kufanele bahlale bazivikele. Lokha nabalalanako benza izinto zomseme bazivikele ngamakowusu kababa. Nangabe kunjani omunye nakarhelebha omunye olimeleko kufanele naye afake iimplastiki ezandleni ukuze angatshwayeleki ngentumbantonga.